Ngokolwazi lwam kukuba abazali umntu uye afumane umntwana ngexesha esebenza yena. Kuba umakhulu ehlala ekhaya, baye bathathe abantwana bayohlala nomakhulu ekhaya. Kuba bengafuni into yokokubana umntwana aqhelane nabantu angabaziyo. Nokuba umntu kunzima ukuba sithembe abantu esingabaziyo.

Ndicinga into yokokubana kungaqhutyekwa kuthengwe iintsimbi ezinemibala ngemibala. Nokokuba zibe nemibala yalapha eMzantsi Afrika ukuze izawuqhubeka igcinwe.

NgokwesiNtu umfana kuye kufuneke into yokokubana xa enesigibo okanye xa eziva ingathi seyifuna ukutshata le ntombi, kuye kufuneke into yokokubana athethe nosapho lwakhe ukuba oomalume bakhe mabamncedise, bambalele iincwadi iye kuloo ntombi, kuloo nontombi. Ifike le leta isitsho into yokokubana ucela isandla somtshato entombini yabo. Akuba efumene ileta ebuyayo kuloo ntombi umfana, oomalume bakhe kufuneka balungise izipho, iinkomo nemali kuyocelwa unontombi.

Xa nditshata mna andinoyenza le misitho yomtshato kuba iindleko zayo zigqithisele kwaye ayibalulekanga kakhulu. Into ebalulekileyo kuba ndinosapho olutsha ekufuneka ndilukhulisile. Le yeendleko endingasokuze ndikwazi ukuzibhatala, ukanti kukho neengozi zokuba kungakho ukukrexeza uphele loo mtshato kungekudala. Loo nto ingabambi kakhulu ekubeni ndifake iindleko ezinkulu kulo mtshato.

Kum njengentombi ukulotyolwa kunentsingiselo ethi umfana lo wam ukhulile kwaye ubona into yokokubana oyena mntu ungamvusela usapho lwakhe ndim. Uyabonisa into yokokubana kuwo wonke amantombazana akhoyo elalini mna ndingokhethiweyo. Kufuneka ndimvusele usapho lwakhe kwaye uyakhetha into yokokubana ndingowakhe, wonke umntu makayazi loo nto. Naye ungowam.

Iingenelo zekulobola kunye neengxoxo zelobola kubantu abatshatayo kuncedisa into yokokubana kuthengwe izinto ezifunekayo zokuplena umtshato. Ukanti ayiyondlela nje yemali qha, uyancedisa ukuhlonipha usapho olu sicela kulo intombi. Nokokubana siyabulela ngokuba besikhulisele intombi entle kangaka ezawukwakha umzi wethu. Ngoko ke sithi siyabulela, siyabanika ngoku iinkomo zokokubana bawenzile umsebenzi oncomekayo. Ngoku lo mntu uzakuba ngowethu.

Ndicinga into yokokubana imbeleko ngoku sele ilisiko kuba abantu abanintsi bakhula emveni kwayo. Ukanti abanye baye bagule kufumaniseke into yokokubana iyafuneka umntu eyenzile. Ukanti xa beyenzile iyancedisa ukuba imphruva izinto nendlela ekwenzeka ngayo izinto ebomini bomntu.

Umahluko phakathi kwenkolo yobuKristu nenkolo yakwaXhosa yinto yokokubana kwaXhosa sikholelwa njee kwizithethe namasiko. Ukanti inkolo kaKristu yona ihamba ngokweBhayibhile engcwele, isixelela ngehlobo uThixo afuna abantu bakhe baphile ngayo.

Abantu abahlala edolophini baye babe nendlela embi yokuphatha abantu abahlala ezilalini. Kuba umzekelo abanye bengafundanga okanye bengabantu njee abahlala ezilalini bacinge into yokokubana kuba behlala endaweni ephatshileyo ayibo bantu bangabathathela ntweni. Ukanti abantu abahlala ezilalini nokuba ungubani na, nokuba uhlala apha elalini nokuba uhlala edolophini bakutritha ngendlela efanayo, bakuphatha ngendlela efanelekileyo efanele umntu ophilayo.